Fa o le molemi go ka thusa thata gore o ithute ka tsa temothuo, o tsamaye di-forum-o, o tsamaye dikatiso tsa go lema le go rua. Ka gore, o tla itse gore ke tse feng dijalo tse ntshang dijo, le tse jewang le tse sa jeweng, tse leng gore di botlhokwa le tse senang mosola. O tla itse gape ka ga mmu gore o tla tshwanetse o jale mo mmung o o ntseng jang, o metsi kana o montsi, o senang metsi dilo tse ntseng jalo, o ka ithuta tsona ka mo di-forum-ong tsa go rua le go ithuta ka temothuo. Se sengwe gape, o tla tshwantse o itse ka dipaka, o itse gore selemo kana mariga go jalwa dijalo tse feng ebile ke tse feng tse golang, ka dipaka tseo.

Merogo ke dijo tse di agang mmele, ke dijo tse tshwanang le bo digwete, khabetšhe, potata, ditapole. Mo e leng gore digwete di thusa ka go bona, matlho, khabitšhe e thusa ka mala, fibre. Ebile la motho a lwala, o kry-a a ja merogo, a ba ikutlwa a tokafetse, ke dijo tse tshwanang le tseo, di agang mmele.

Ditšhono tsa temothuo le thekenoloji ke ge go na le ditšhono tse ntsi tsa mmereko di bulega. Go tla nna le ntshodikuno le bokgoni bo bo ipontshagatsang mo go tsa temothuo. Dikgwetlho tsa temothuo le thekenoloji ke ge go sena thuto le kitso e ntsi ka ga thekenoloji, go tla nna le ditshenyegelo tse kwa godimo. Ebile mo go gongwe, ga go sena mafaratlhatlha a mantsi, go tsamaisa kgwebo ya temothuo, go tla latlhegelwa ke madi le ditshenyegelo di tla nna dintsi, fela yalo.

Balemibaruo kana bakgwebi, ba tshwanetse go ikgomaretsa le molao wa botsogo jwa nama. Molao o, o netefatsa pabalesego ya phologolo le maphelo a batho. O netefatsa boleng ba kgwebo, le nama e tlhabiwang, le e rekisiwang. Ebile molao o, o netefatsa gore phologolo e tlhabiwe ko go kwadisitsweng teng gwa molao, ko botlhabelong.

Go fetoga ga , go baka tshenyo ya mafaratlhatlha. Go oketsega le tshenyegelo ya dijo, ebile gape e kgoreletsa le kumo ya yanong, batho ba ka se kgone go kry-a dijo.

Nka mmotsa gore ba duela bokae, ba bereka diura di le kae, ba di kry-a di-bonus-e na, ebile ba isiwa go katisiwa na. Nka ba botsa gape gore, mesola le go tlhoka mesola ya go nna modiri wa mo polaseng ke eng.

Diphologolo tse di gamiwang mašwi ke kgomo, podi le nku. Dijo tse di 'irilweng ka dimela di rekiwa thata, ebile batho ba setse ba di rata ka gore di aga mmele. Ebile ba lemoga gore o ka ijalela tsona mo jarateng, ebile di rekwa ka tlhwatlhwa e ko fatshe go feta tse di irilweng ka mašwi. Ka gore, tse 'irilweng ka mašwi, setse di rekisiwa ka tlhwatlhwa e ko godimo, ka ntlha ya go fetoga ga .

Mefuta ya dikgogo e leng gore e siametse go ka ruiwa ke bangwe ba dipolase ke kgogo ya Rhode-o, Lenaka le kgogo ntšho ya Australorp. Dikgogo tse di motlhofo ebile di kgona go emela kana go nnela maemo a boima, ntse di beela mae. Di na le kgotlhelego. Yanong ka bangwe ba dipolase ba ka kgona go di rua ebile go 'ira madi ka tsone.

Tsela e matlalo a diphologolo a ntshiwang ka yona, ke mmereko o tshwanetse o 'iriwe ke batho ba nang le kitso, ba latedise tsela e e nepagetseng, gore matlalo a seka a bola. Ba tlhatswe matlalo, ba wa omise sentle, ba tlose mafura le madi a fititseng gore letlalo le seka la be, la be la bola. Ebile le seka ba la senyegelwa ke boleng.

Go netefatsa gore temothuo ya bona e sireletsegile ka dinako tsotlhe, balemirui ba ka tsenya ya motlakase kgotsa ba notlela ka nako tsotlhe. Ebile ba ka tsenya letloa mo dijalong le mo ngotleng, le go beya matshwao mo diphologolong gore ba kgone go lemoga ga di latlhegile. Gape ga ba dira bosigo, ba ka apara diaparo tsa mmala o phatsimang kgotsa o bontshang, e nne di-overall-o kgotsa diaparo tse futhumetseng ga go le tsididi.